Fa o batla go simolola temothuo, tlhopha dijalo tse di siametseng ka go akanyetsa dilo tse di latelang, tlhophisa dijalo tse di na leng mmaraka wa kgwebo e e siameng, tse di ka thusang go oketsa lotseno la temothuo. Tlhophisa dijalo tse di na leng tlelaemete e e siameng tse di ka thusang go fokotsa tsamaiso ya dithoto. Tlhophisa dijalo tse di na leng mofuta wa mmu o o siameng tse di ka thusang go fokotsa tsamaiso ya dithoto le go sireletsa temothuo ya gago ka tsela e e siameng.

Balemirui le badiri ba mo polaseng ba ka dira tse di latelang go thibela dikgobalo le malwetsi. Boloka metsi a a nowang mo kgamelong e e khurumeditsweng. Ge metsi a kgotlhetswe, phepafatsa metsi ao kwa gae. Netefatsa gore dilo tse o di bayang dijo mo go tsone di phepa pele o apaya kgotsa o tshola dijo. Apara diaparo tse di kgotsa o tlile go kwa ntle fa o itse gore go na le ditshenekegi tse di nang le malwetsi. Tlhapa diatla ka sesepa nako le nako, gape tlhapa ntho eo fa o sena go tshwara phologolo ya mo lapeng, nna kwa gae fa o lwala gore o seke wa anama malwetsi kwa bathong ba bangwe.

Mokgwa o o tshwanang le go refosanya dijalo o ka tsenngwa mo thulaganyong ya tsa temothuo ka tsela e e tshwanang le go fetoga ga ditheo le go fetola mafaratlhatlha. Dikgato tse di ka tsetswang di akaretsa go tokafatsa melao le di-policy tsa puso, go fokotsa kotsi ya tlelaemete, go oketsa bokgoni jwa go fetoga, go dirisa thekenoloji ya tikologo e agilweng, go tokafatsa boitekanelo jwa mmu le go oketsa ntshokuno tsa temothuo. Go tokafatsa mekgwa ya loago le ya setšhaba go rotloetsa mekgwa e e siameng ya tsa temothuo, go dirisa ditsela tsa go itlwaetsega tse di ikaegileng ka tlholego go fokotsa kotsi ya tlelaemete.

Mefuta ya merogo e e melang mo tlase ga mmu e akaretsa di-beetroot-i, digwete, dieiye le di le .

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, digwete le di-lincoln berry. Go le jalo maungo a jalwang go le, le go jewa thata ka gonne a na le matlhokomelo a kgethegileng a dirisediwa mo dijong tse di farologaneng mme a na le tsa mma e monate.

Balemirui ba ba sa tswang go simolola go lema ba ka lemoga le go laola ditshenekegi le mofero ka tsela e e molemo ka go fokotsa bokana ba di bolaya mofero ka tsela e e siameng le go tlhokomela gore mefero e sa bolaiweng e kgona go aga kgono go fenya dikhemikale. Ditshenekegi di tshameka karolo e botlhokwa mo tikologong. Go boloka metsi le go laola metsi gore dijalo di gole sentle, balemirui ba tshwanetse go nna le kitso e e tsayang ka go rulaganya dipego tse di siameng go swetsa ka tlhaloganyo.

Merogo ke dimela tseo di jalwang mo tshingwaneng kgotsa kwa dipolaseng mme tse dingwe o ka dija di apeilwe, mme tse dingwe o ka dija di sa apeiwa. Mme di sologela botsogo jwa rona ka gonne di na le dikotla tseo di farologaneng mme ebile di botlhokwa mo mebeleng ya rona.

Ka go tiisa go nna le kopano e e amanang le mekgwa e e amanang le bojanala le madirelo ke botlhokwa mo go tsweletseng pele ga ikonomi. Go dirisiwa mekgwa e e amanang le bojanala go kgona go dira ditiro tse dintsi go rotloetsa kgolo ya ikonomi le go thusa mo go tshegofatseng tikologo.

Go tlhokomela diphologolo sentle ke motheo wa temo ya diphologolo e e atlegileng. Fa diphologolo di itekanetse sentle, di gola sentle, di tsala ka dinako mme di tlhagisa dijo tsa boleng jo bo kwa godimo jaaka nama, mašwi le mae. Borrapolasi ba setšhaba ba tshwanetse go tsaya maikarabelo a magolo go netefatsa gore diphologolo tsa bone ga di tsenelele malwetsi, di fepiwa.